Ke ke rate ho tsamaya hoseng hore mabaka a kgone ho phetheha nako e sale teng. Le ha ho phethahatsane hoseng, ke yona nako e ntle yeo ya hore o ka sebedisa di-taxi ka hobane di ntse di le ngata ebile ha e diehe ho tlala jwalo ka motshehare wa maitsibuya kapa hona maitsibuya.

Nna le metswalle ya ka re tswa Gauteng re ya re lebile Kapa, jwale hona le mo re fositseng tsela teng re be re feta, na re ka kgona hore re fumane thuso ya hore ke tsela e feng e haufinyana e re ka e kenang ho yona, hore re boele tseleng e ne re tsamaya ho yona.

Ke ile ka ipotsa potso tse ngata hore ho tla jwang bese e bapatswang tjena, e buang dintho tse ntle tjena ka yona ha e sa hlweka ebile e na le maphela. Le teng ka ipotsa hore leeto le ebe e tlo ba leeto le monate, kapa e tlo ba leeto le lelelele.

Koloi yona e teng ke na le yona. Ntate o ile a nsiele tekesi ha a ne a tsamaya lefatsheng le ka kwano. Ditulo di teng tse mmalwanyana lekeisheneng lena leo ke dulang ho tsona, tseo nka ba bontshang ho tsona. Jwalo ka di-museum, re na le di-museum tse pedi lekeisheneng mona, e leng museum o buang ka dintho tse ne di etsahala kgalekgale le o buang ka dintho tsa batjha.

Hangata ntho e etsang leeto la tekesi le be monate. O ka fumana ke hore o ile wa kgaleha ka tekesing o be o kgaleha ha monate kapa bapalami bao palameng le bona ho qoquwa ha monate ebile hwa tshehiwa ka hara tekesi.

Ke tekesi e ke ratang ho e sebedisa ho nka leeto le lekgutshwane ka hobane e fihla ka pelenyana.

Nka jwetsa mokganni hore nka se mo thuse ho lwana ntwa ena, hobane ke motho e kareng o rata ho lwana le bapalami, mme ke batle ho utlwisisa hore ba lwanela eng. E ka ba mopalami o lwanela hore mokganni o fetile ka ena mo a tlamehile a be a theoha teng kapa mokganni o mo file tjhelete ya hae e shotang.

Se ile sang ama hampe, ebile ke ile ka utlwa bohloko ka ho fetisisa, hobane ke ile ka tlameha ho sebedisa tjhelete e ngwe e ne ke e behetse mabaka a ka thoko hore ke palame tekesi ho ya mosebetsing.

Leeto la ka le bile monate haholo bese ena ehlile yona e majabajaba ka hare ka mona, e na le di-TV, e na le di-toilet. Le bathusi ba teng ka mona ba tla o botsang nakong e kgolo le e nyane, hore na ha o hloke seno kapa tse yang ka mpeng tsa ho ja.

E ya kgotsofatsa ebile hape ha e kgotsofatse. Mmileng ya rona re na le batho ba kgannang hampenyana ebile ba bang ba kganna ba sena mangolo a ho kganna. Le nakong tse ding ha diroboto di shwele, o fumane ho sena molaola sephethephethe moo a laolang sephethephethe hore ho se ke be wa ba na le dikotsi.

Batho ba kang bao ba tshwanetswe hore ba bulelwe case seponeseng, hobane ntho e ba e etsang ke tlolo ya molao. Le hona ho tshwanetse ba dule ba ntse ba hopola hore motho eo ba mo bitsitseng jwalo le yena o mosebetsing o na le bana le lelapa leo tshwanetse a le hlokomele.

Ke tlo tletleba hore nkgono wa ka o tlile mona a tlo reka tekete ya bese, mme ha e rekisetswa ka theko e tlase ya botsofe jwalo ka mehleng. O patetse tjhelete e felletseng, e ka ba ke eng e qetelletseng e entse hore nkgono a be a patale tjhelete e felletseng a sa fumana theko ya hae e tlase ya botsofe.

Baholo ba ka le tsebe hore ka Sontaha se seng le se seng, kereke e tla ntsha koloi e tla le lata tulong tsa lona. Hora e tlaba hora ya bosupa ka Sontaha se seng le se seng.

Ke tloha nako e sale teng hore ke kgone ho nka bese, ka hobane kea tseba hore e nka tsela ya yona e ikgethileng. Ka ho tloha pele ho nako, hoo ho etsa hore ke fihle ka nako.

Hoo ha ho thabisi ho hang, o tla fumana bapalami ba dutse bohloko ebile ba bang ba bapalami ba tlile le ka dithoto tsa bona. Ba bang bona o tla fumana ba dutse fatshe koloi e tletse ho feta tekano, hoo ho bontsha hore boraditekesi ba rona ha ba hlomphe molao, ebile ba tlola molao wa rona. Ba laola sephethephethe tshwanetse ba dule ba le teng ditseleng hore ba tle ba kgone ho bona ba bakganni ba robang molao.

Ntwa ena e utlwisa bohloko haholo hobane ha ho moo e amang bapalami teng. Boraditekesi haebe ba na le mathata, ba ka kopana jwalo ka boraditekesi ba bone hore na ba rarolla bothata bo jwang ntle le ho kenya maphelo a bapalami kotsing.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka makgetlo. Bese yona e hlile ke transeporoto e tshwarang nako. Hangata bapalami ba siwa ke bese ka lebaka la hore ba tswile ka tlung nako e se ile.

Ntho ya pele e ke e etsang ke theola maikutlo, ke batle ho hore ke buisane le mokganni e mong hantle. Ha entse phoso, ke leke hore ke mo bontshe phoso ya hae ka tsela e nepahetseng, e seng hore ke be ke qetelle ke entse lerata.